Ga ise ke tsamaye ke palame sefofane mme ke a eletsa go ipona lengwe la matsatsi ke se palame gonne ke nngwe ya ditoro tseo kgaleng ke eletsa go di fitlhela mo botshelong jwa me.

Batho ba le bantsi ba tshaba go ipona ba palame sefofane mme le nna ke mongwe wa batho ba ba tshabang go palama sefofane gonne ke tshaba go nna ko godimodimo-dimo-dimo, mme ke na le toro ya go ipona ke palame sefofane ke dutse mo letlhabaphefong la teng, ke lebile loapi mme lengwe la matsatsi ke eletsa go ipona e fitlhelela tiro eo, ke tshwana le bana ba bangwe, ke palame sefofane se se tona se ise ke tsamaye ke se bone ka matlho.

Fa tsala ya me ya go pagama sefofane kgetlho la ntlha, ke a go mmolelela gore o tshwanetse go tsamaya ka dipampiri tsa gagwe tse di maleba, o tshwanetse go tsamaya ka morwalo o e leng gore ga go na sepe se se kotsi, pele ga ya a ya kwa lefelong la difofane ga a tsena teng o tshwanetse gore a bule morwalo wa gagwe, a o bontshe batho ba kwa boemelong jwa difofane gore ga a tsaya sepe se se kotsi, gonne ke maikarabelo a gagwe go bona gore morwalo wa gagwe o siame. Sa bobedi o tshwanetse go ntsha dipampiri tsotlhe tsa gagwe jaaka lekwaloitshupo la gagwe go bontsha gore sengwe le sengwe sa gagwe se siame, ga a fetsa wa go tsena ko sefofaneng a ba fitlha a dula fatshe.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona ke a e rata gonne ga di turi ka tlhwatlhwa mme tsone bothata jwa tsone ke gore batho ba ba di kgweetsang ga ba kgweetse monate, ba dirisa lebelo le le ntsi. Ga ba bone matshelo a batho gore a tla nna mo kotsing, mo godimo ga moo ba re tlatsa re le bantsi phetelelo mo dibeseng, ba bangwe ba tsamaya ba eme ka maoto, ba bangwe ba tsamaya ba dutse. Re tsamaya re kgotlhagane mo teng ga dibese tseo, ga go na monate ope, le boitekanelo jwa rona ga bo nne sentle.

Mathata a ke kopaneng le one fa ne ke dirisa karata kwa beseng e ne ya tsatsi lengwe ga ke tsena ke re ke patala ka karata eo, ke e baya mo motšhining o ba o dirisang, ke fa e tlhagisa gore ga ke na madi mo karateng, mme e ne e se kgale ke e tladitse. Seo se ne sa nkutlwisa botlhoko mo e leng gore ke ne ke se ka ka kgona go palama bese. Ke ne ka tshwanela go ya ko dikantorong tsa dibese ke a go babalela ka bothata jo ke kopaneng le bone, e rile ga ba lebelela mole, ba bona gore karata ya ka e na le bothata mme ke ne ka bona thuso, ba kgona go mpa bankanyetse karata eo. Dilo tse di ntseng jaana di feleletsa di senya loeto la gago le o tla bong o le tsaya.

Mokgweetsi wa bese gore a feleletse nne jaaka motho o o siameng, ke fa nna le lerato, hlompo, kagiso a be a nma le botho mo bathong. Selo seo se thusa gore batho le bone ba mmone jaaka motho o o siameng, mme bakgweetsi ba dibese ba re thusa gore re kgone go tsena ka nako ko meberekong.

Ga go na le strike go nna le dikotsi tse dintsi tse di farologaneng, dipalangwa di a thulana, batho ba thulwa ke dikoloi, batho ba bangwe ba thuba matlhabaphefo a dikoloi, batho ba fisa mataere, batho ba baya matlapa mo ditseleng. Ke gore go dilo tse dintsintsi tse di kotsi ga go le strike, jaanong ga badiredi ba dibese ba le bone ba le mo strike-ng, le rona re tshwara bothata rona bapalami ka gore o fitlhela ra go tsena lata ko meberekong, dipalangwa di bikinyana batho ba ba ntsi, jaanong go feleletsa go nna le tlhakatlhakano.